E sebetsa jwalo ka lebaka la hore batho bana ba masepala ba tseba ditsela tseo ba di lokisitseng le ditsela tseo ba sa di lokisang. Jwale tsela tseo ba sa di lokisang ke ka moo bese e sa tsamayang ka teng ka moo ba di lokisitseng ke ka mo e tsamayang ka teng hobane tsena tse ding di na le dikoti tse ding di na le metsi. Jwale diterata tsena tseo ba sa di lokisang ke tseo ba sa tsamayeng ka ho tsona ba batla batho bona ba ba emele moo ba ba emelang teng.

Ho ya ka pono ya ka bakganni ba ditekesi le ba di-bus ha ba tshwane ka lebaka la hore bakganni ba di-bus ba tseba hore ba ya kae, ba fella kae ka nako ba fellang ka yona le teng ba sa patale tjhelete eo ba tlameileng ba e patala. Ha o tshwane le bakganni ba ditekesi ba kopana le batho ba bangata ba sa tshwanela ba bang ba kwatile ba bang ba sokodisa ho patalang jwale e ba bothatanyana. Ke ka hoo bakganni ba ditekesi ba ba ekareng ba dula ba kwatile ho feta bakganni ba di ba dibese.

Nako eo ne ke le mokganni e motjha bakganni ba bang ba ne ba na le nako ya ho ntshosa ka lebaka la hore la hore ha o le mokganni e motjha o kena tseleng o kopana le ba bakganni ba fapaneng o ba nang le mathata a bona kaofela ba bang ba tle ba tlo lokisa mathata a bona ho wena tseleng moo ba o tataisa le ho etsa dintho tse fapaneng se seng hantle.

Ho kganna ho ya ka melao ya tsela hape bakganni ba ditekesi ba tseba ditsela tse kgutshwane. Ke ka hoo ka nako tse ding o kgona ho fihla moo fihlang teng ka ho panya ha leihlo hape la matsatsi a mang ho kotsi hobane ho hlaha dintho tse ngata tse mpe le tse sa hlokahaleng moo batho ba lemala lebelo leo bakganni ba kgannang ka lona.

Moo dibese di palamelwang teng ha ho na ditulo ha hona le moo ho ka engwang teng ha pula ena e leng ntho e seng hantle for bakudi ba rona le maqheku a rona hobane ha hona moo ba ka balehelang tengkapa ho ipata teng ha pula ena ba tsamaya moo ba kula kapa ba le metsi le teng maqhekwana ha sa phomole hantle ntle mmele ya bona ya kgathala ha hona moo ba dulang teng ba sebeditse dibese. Jwale ne re kopa fela thuso ya hore ho mpo lokiswe.

Hobane tsela eo sekepe se tsamayang ka metsing ka moo ha se tsela e tshwanang le eo difofane kapo tsona dikoloi di tsamayang le teng sekepe se seholo haholo ebile se se boima hore se ka tsamaya ka lebelo le phahameng jwalo ka lefofane le makoloi lona lebaka le etsang hore ke nahane hore dintho di nka nako e telele ka lebaka la eng.

Ha ke tlo kgalemela hape ho ja ka taxi-ng ena le jwetsitswe hore ka taxi-ng ka mona na ho jowe le tla kgetha hore le batla ho tsamaya ka maoto ka for le tsamaya ka tekesi ena haeba o batla ho tsamaya ka tekesi le tla thola ho ja dijo tseo tsa lona kapa le tla patala ho jella ka tekesing ka mona hobane ke hlatswa ke di buwang le siko ha ke e hlatswa taxi ena.

Re tlameha ho etsa di-passport-o kamora moo ebe re buka sefofane sa Carter Airways hobane se theko e tlase ebile se bolokehile ho feta tsena tse ding tseo rekileng ra tsamaya ka tsona mme se monate hape se mabotjho botjho. Basebeletsi ba teng ba rata batho ba kgona ho thusa haeba o na le mathata kapa hona le tsona dintho tseo di hlokang ka ona ka hara sefofane ka moo jwale e tla etsa leeto la rona la ho ya America le be monate le be mabotjho botjho.

Ha ke na bothata le batho ba ratang ho tsamaya ka dibese empa ke bona ho tsamaya ka sefofane ho le bobebe ebile o kgona ho fihla ka tsela e potlakileng moo o batlang ho ya teng o sa phomole ebile ka theko e tlase hobane bese e tsamaya e tse ema hangata tseleng monana e tlamehile e eme e tshele petrol o e eme batho ba phomole le nako eo tlamehang o fihle ka yona moo o yang teng. E tsamaye e ntse e eketseha jwale ha o sa kgona ho dula nako eo o no ntso o tlo e dula kapa yona nako e lekaneng ya hore o etse dintho tsa hao ha o sa e thola. Ha o tshwane le ya o tsamaile ka sefofane hobane sefofane se tla se potlakile o kgona ho fihla moo o yang teng ka tsela e potlakileng ntle le ditshitiso.